Taba ena ke tumello ya setso, mme le hoja batho ba bang ba e dumela, nna ha ke e kgolwe ka botlalo. Ke dumela hore bophelo bo fetoha ka mabaka a fapaneng, ho kenyeletsa bophelo bo hlwekileng, maikutlo le bophelo ba kelello. Hore motho o kula hobane a sa hlatsuwa ka mora lefu, ke taba e hlokang bopaki ba science. Le ha hole jwalo ke hlompha ditumelo tsa setso, empa ke dumela ho batla thuso ya bongaka pele.

Ke lebiditse kopanong ena hobane ke hlokometse hore dibakeng tse ding, re na le mathata a metsi kapa motlakase, mme sena se ama haholoholo batsofe ba rona ba dulang ba le bang. Batsofe ba hloka metsi a hlwekileng bakeng sa bohlweki le bophelo bo botle le motlakase bakeng sa mabone, dijo le di phekolo. Re lokela ho sebetsa mmoho ho netefatsa hore ba fumana ditshebeletso tsena tsa bohlokwa.

Ke tla mo araba ka bonolo le kutlwelo bohloko eseng jwalo ka ngaka, empa jwalo ka motho ya utlwisisang. Ke tla re meriana ya di-antiretroviral, e thusa ho laola HIV mme e thibela yona ho ata le ho senya mmele, ha o wenwa letsatsi le letsatsi ka nako e nepahetseng, e boloka mmele o phele hantle le ho fokotsa kotsi ya ho fetisetsa HIV ho motho e mong. Ho phela hantle ho ka kgoneha haeba o latela ditaelo tsa ngaka.

Mora wa ka kea utlwa hore o na le dikgahleho ya ho ya thabeng, empa ke kgahlanong le yona hobane ke tshwenyehile ka polokeho ya hao le taolo ya bophelo moo. Matsatsing ana ha esale ho e ba le ditlaleho tsa tshebediso ya ditlhare, le boitshwaro bo kotsi lebollong di ngata. Hape ke lakatsa haholo o hole le bophelo ka tsela e hlwekileng, o felehetse ke batho ba nang le boikarabelo. Ke batla hore o fumane thuto ya bophelo, bohlale le boitshwaro sebakeng se sireletsehileng, eseng moo o ka senyehang bokamoso ba hao. Ka hona ke re o dule lapeng re tla batla mekgwa e meng ya ho ruta ho etella pele bophelo.

Moahu le tlotla ho CEO, ke ngola lengolo lena ho hlahisa tletlebo mabapi le ketsahalo e etsahetseng ka Mantaha, mo ileng ka hangwa ho kena sepetleleng, le ha ke ne ke hloka tlhokomelo ya potlako. Sena se ntliseditse bohloko le ho hloka tshepo ditshebeletsong tsa sepetlele. Ke kopa hore taba ena e batlisiswe, mme mehato e nkehe, ho netefatsa hore ho se ke ho hlola ha e ba le motho e mong ya tobanang le bothata bo jwalo, ke leboha tshebedisano.

Ee, ho na le matsholo a etsang ke mmuso le mokgatlo e ikemetseng a reretsweng bophelo ba banna. Matsholo ana a shebana le ho phahamisa tlhokomelo ka bophelo ba kelello, kgatello ya maikutlo le tlhokomelo ya mmele. A boetse a kgothalletsa banna ho hlahlobela bophelo ka mehla, ho bua ka mathata a bona, le ho qoba boitshwaro bo kotsi, jwalo ka ho nwa jwala haholo kapa . Sepheho ke ho fokotsa lefu le hlahang ka lebaka la ho se itlhokomele.

Batswadi, ke ile sepetleleng hobane ke ne ke sa ikutlwe hantle, empa ha ke a ka ka fumana thuso hang hang. Ke hlokometse hore ho na le batho ba bang ba fuwang tlhokomelo ka pele. Mohlomong hobane ba ne ba le maemong a tibileng kapa ba ile ba tla ka nako e loketseng, empa nna ke ile ka ema nako e telele ntle le thuso, mme seo se ile sa nkutlwisa bohloko. Ke batla le tsebe hore bohlokwa hore re bone hore tsamaiso ya tlhokomelo ha e tshwane ho bohle.

Keletso ya bona e bonahala e itshetleile hodima moetlo le tumelo ya setso, e reng ha motho a hlahelwa ke ketsahalo e mpe, moya kapa seriti sa lelapa se ka be se ferekane. Ka hona baholo ba nka hore ho kgutlisa botsitso le ho fodisa moya, ho lokela ho etsuwa moetlo o itseng. Keletso eo e bontsha ka moo setso sa rona se tshepahalang ho mahlohonolo a lelapa le ho phedisana le badimo ba kgotso.

Ha motho ya sebetsang sepetlele a ka mpolella hore a ka mpha meriana ka lekunutu, ke tla hana hobane seo ha se molaong ebile se kotsi. Ke tla batla thuso ka molao, ka kgopela ngaka hore e mphe lengolo le ka nthusang ho ifumana ka botle, kapa ke ikopanye le dipetlele tsa mmuso le mekgatlo ya phano ya meriana. Ho sebetsa ka boitshepehi ho molemo ho feta ho ipeha kotsing.

Mme, ha ke ne ke le tliliniking, ho ne ho le bohloko ho dula ka bookelong nako e telele. Ke ile ka ema moleng o molele ho tloha hoseng, empa ba bang ba ne ba kena pele ho ba bang. Bomme mooki ba ile ba nka nako e telele ho re thusa, mme ka ikutlwa ke le mong ebile ke sa nkuwe ka lebaka, ho ne ho se bonolo ho ema ha ke utlwile bohloko.

Motswalle wa ka ho bohlokwa hore o nke meriana ya hao ka mehla, o se ke wa e tlohela le ha o ikutlwa o le betere. O lokela ho etsa hlahlobo ya kamehla ho bona boemo ba hao, le ho qoba ho robala le batho ba bang ntle le tshireletso. O boetse o lokela ho phela bophelo bo phetseng hantle, ja dijo tse nepahetseng, qoba ho nwa jwala le ho qeta nako o phomola. Sena sohle se tla matlafatswa mmele wa hao le ho fokotsa menyetla ya ho tshwarwa hape ke tshwaetso.

Ho kopantsha meriana ya setso le ya sekgowa ho ka ba kotsi haeba ho sa etswa ka tlhokomelo, hobane tse ding di ka a sebetsa hampe mmoho. Ke bohlale ho buisana le ngaka pele o etsa jwalo hore o se ke wa senya bophelo ba hao.